Yebo, ngike ngabhekana nokushisa okukhulu, kwakungelula neze. Ngazizwa ngikhathele ngingenawo amandla, ngingakwazi ukugxila kahle ezintweni engizenzayo. Ngisho nasebusuku kwakunzima ukulala. Ngiyakwazi ukuzwa ubuhlungu bezingane zesikole esingenazo ama-airconditioning. Ngicabanga ukuthi isikolo kumele sizame ukuthola izindlela zokupholisa amagumbi okufunda noma kube nama-fan ukuze izingane zikwazi ukufunda kahle ngaphandle kokukhathazeka kwezinga lokushisa. Ngiyabonga.

Bengingazizwa kunzima kakhulu ukuvuka ekuseni nsuku zonke ukuze ngisebenze epulazini, ikakhulukazi uma ngingakajwayeli, kodwa ngangizozama ukuzijwayeza ngoba umsebenzi wepulazi ubalulekile. Ukunakekela izilwane nokutshala izitshalo kudinga ukuzinikela. Ngicabanga ukuthi ngangingazizwa ngiqhosha uma ngibona imiphumela yemisebenzi yami. Njengokukhula kwezitshalo noma izinkomo ezinempilo.

Ngiyakhungatheka kakhulu lapho ngibona ukuhluma kwezitshalo kwahluleka, ikakhulukazi uma sengifake umzamo omkhulu ekutshaleni, ekunakekeleni, nasekuthenini kubuhlungu ukubona sengathi yonke imizamo yami ayinazo imithelo. Kuyadumaza ukusebenzisa isikhathi namandla entweni oyithembile, kodwa ekugcineni ungayiboni imiphumela, kodwa ngiyazama ukuqonda ukuthi kwesinye isikhathi izinto azihambi ngendlela esiyifunayo futhi ngifunde kuleso sipiliyoni ukuze ngizenzele kangcono ngesinye isikhathi esizayo.

Ngicabanga ukuthi abantu bakulendawo bazizwa bedabukile futhi bengenalo ithemba. Ukushiya ekhaya kulula ikakhulukazi uma kuyindawo okhulele kuyo futhi onemizwa eyinqaba ngayo. Abantu bazizwa bengephephile bekhathazekile ngekusasa labo, futhi balahlekelwe yinto ebalulekile empilweni yabo. Ukushoda kwemvula kushintsha impilo yabo yonke, abakwazi ukuziphilisa okuholela ekutheni badinga amathuba kwezinye izindawo nokuba kunzima ukuqala impilo entsha.

Ezolimo okunembayo zisiza abalimi ukuba basebenzise ulwazi oluqoqwe izinsiza ezifana nezinzwa, ama-GPS, namamephu edijithali, ukuze babone kahle izindawo ezithintekile. Ama-drone wona asiza ekuqapheleni izinambuzane ngokushesha. Lokhu kwenza abalimi basebenzise izibulali zinambuzane lapho kuphela kudingeka khona. Okonga izindleko futhi kuvikela imvelo.

Ngingazizwa ngidumele kakhulu lapho ngithola izitshalo zami sicekelwe phansi izinambuzane. Kwakubuhlungu ukubona umsebenzi wami onzima ubhuntshiswa kanjalo, kodwa lokho kwangifundisa ukubaluleka ukuqapha izitshalo njalo nokusebenzisa ochwepheshe, ukulima besimanje, futhi ngafunda ukuthi noma izinto zihamba kahle kufanele ngingayeki ukufunda.

Umlimi engazama izindlela ezifana nokufaka utshani obumboza umhlabathi, ukuze kugcine umsokama. Ukutshala izitshalo ezimelana nesimo noma ukusebenzisa amabhakede noma amathangi ukuqoqa amanzi emvula. Angasebenzisa amapayipi alula noma izimbiza zokufaka amanzi ngokuqondile ezimpandeni. Okuyindlela eshibhile kune-drip irrigation. Lezi zindlela zingasiza ukunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi futhi zigcine izitshalo zinempilo.

Ngiyanibingelela. Njengomlimi omusha ozinikele ekusizeni umphakathi wethu, ngicela uxhaso kuhulumeni wendawo ukuze sikwazi ukukhulisa ukudla okwanele. Ngikholelwa ukuthi izindlela ezifana nokulima okuqondile, nokutshala ukudla ezindlini zingasiza ekulweni nendlela. Ngicela uhulumeni atshale imali kule mikhankaso ukuze sakhe umphakathi owondlekile, onempilo, futhi ozimelayo.

Yebo, izizukulwane ezincane kufanele zifunde izindlela zakudala zokulima ezokugcina ukudla. Lezi iy'ndlela ziwumgogodla wesiko, zonga iy'ndleko, futhi zisiza ekulondolozeni imvelo, futhi zingasetshenziswa kanye nobuchwepheshe besimanje ukuze kuthuthukiswe ukuphepha kokudla nezokuzimela emphakathini. Ukuzazi lezi ndlela kungaba yinzuzo enkulu esikhathini esizayo.

Izimboni ezahlukene kwezolimo zisebenzisa i-PPE ngendlela ehluke, kuye ngohlobo lomsebenzi nezinambuzane ezilawulwayo. Ezinye izinkampani zinemithetho eqinile futhi ziqeqesha abasebenzi kahle. Okukhuthaza ukuthobela i-PPE. Amazwe ahlukene noma izifunda zinemithetho ehlukene ezinye zinemigomo eqinile yokuvikela abasebenzi, kanti kwezinye imithetho iyaxegiselwa.

Yebo, isenzo sokufuna, nokuhlonza, nokukha ukudla kwasendle mahhala kufanele sifundiswe esikoleni. Lokhu kufundisa izingane ngemisiko, imvelo, nokuzimela. Kufaka ulwazi lokuhlukanisa phakathi ukudla okuphephile nokungaphephile, futhi kusize ekuthuthukiseni ukuqonda ngokuhlanzeka kwemvelo nokusetshenziswa kwayo ngendlela enempilo.

Ukulima okuqondile kungaba isixazululo esihle sekushoda kokudla, ikakhulukazi ezindaweni ezingenawo umhlaba owanele. Nakuba kubiza, kunikeza isivuno esiphezulu, sisebenzisa amanzi amancane, futhi asiwadingi amakhemikhali amaningi, kodwa kudingeka ukwesekwa okukhulu nochwepheshe okungase kube yinselelo kwezinye izindawo.

Ukushintshela ezitshalweni ezimelana nesimo kunenzuzo eningi, njengokonga amanzi, ukwehlisa izindleko zokuchelela, nokuthola izivuno eziqhubekayo ngesikhathi sobunzima, kodwa kunezingozi ezifana nokuthi lezi zitshalo zingase zingabi nenzuzo enkulu, noma zingathandwa emakethe. Kuphinde kudinge ukufunda kabusha ngendlela yokulima.

Njengomlimi, ngingazama ukwamukela ukuthi ukuhluleka kwezitshalo kuyingxenye yohambo lokufunda. Ngingazikhuthaza ngokukhumbula izikhathi engaphumelela kuzo. Ngixhumane nabanye abalimi ukuze ngithole ukwesekwa, futhi ngiphathe umhlaba wami ngomusa. Ngiwunike isikhathi sokuvuseleleka noma ngiziphe isikhathi sokuphola.

Yebo, ukufuya izinyosi kusewumkhakha omuhle ngoba kusiza imvelo ngokwandisa ukuchuma kwezitshalo ngokutshala izimbali. Nakuba kunezinselelo ezifana nezibulali zinambuzane, ukushintsha kwesimo sezulu, nokwebiwa kwezidleke, kusekhona ithemba uma kusetshenziswa izindlela ezilungele imvelo. Ukufuya izinyosi kudinga ukubekezela, ulwazi, nokuzimisela, kodwa umthelela okuwo emvelweni nasempumelelweni yomphakathi mkhulu.

Ngake ngabona umalume evuna ukhukhamba ngesandla sakhe ensimini yakhe encane. Wayesebenza ngenyameko, eqinisekisa ukuthi isilimo asilimazi. Ngenkathi kungelula ngenxa yokushisa nokukhathala, impumelelo yayikhona ngoba izithelo zazisezingeni eliphezulu, futhi umphakathi wakwazi ukudla ukudla okukhulile kahle. Lokhu kwafundisa ukubekezela nokubaluleka kokusebenza kanzima.